Ndihlala elokishini ke mna, ke ngoku traditional leadership yinto esingenayo.

Indlela ibuzwa kwabaphambili, isitya esihle asidleli okanye ungathi inja yakhalela ezayo. So umzekelo ke indlela ibuzwa kwabaphambili funeka ubuze abantu abadala abasebeyihambile le ndlela.

Ndicela ke nikhumbule bazali bam uba into ephambilli apha bubudlelwane esibakhayo naba bantu. Ze ningabatyabuli ke kakhulu nibacingele nabantwana uba kukho impilo ekusafuneka bayiqale, zininzi ke izinto abasazawuzisebenzisa ngemali.

Ukukhuliswa ngumakhulu yinto emandi kakhulu ngoba umakhulu ke yena uyakubonisa impilo noba xa ukhethe indlela engalunganga impilo yakho izawude ibe njani. Umakhulu ukufundisa ukuba ngumama uzokhulisa ikhaya elihle eli elifudumeleyo.

Itshintshe kakhulu le ndima kule mihla xa kuthelekiswa kule yakudala kuba kudala abantu abaninzi bebeyimamela ke iNkosi. INkosi yonke into ethethwa yiNkosi kwakuyinto elungileyo. Kula malanga abantu bayakwazi uzicingela ngaphandle kokuba bayobuza eNkosini yabo.

Kufuneka uvase uvasisile ke, uwufake embizeni uthele amanzi. Ufake ityiwa, ufake itswele xa selithi liyavuthwa ke amanzi sewephela ufake itumato yakho.

Ukuhlala edolophini ke khona kukho imithetho emininzi, akufuneki iinto ezininzi phaa edolophini awuzukwazi ukwenza kwa umcimbi apho abantu abaninzi bazawukwazi ufika. Ke ilokishi imandi ke yona ngoba akho mithetho, indlu yakho wenza into oyifunayo ngayo. Kodwa ke ubutsotsi bunintsi elokishini. Kodwa edolophini ungakwazi ukuthi uhambe ngelinye ixesha nangeenyawo ungothukanga.

Ndingathi ke nguSimphiwe Dana okanye uZonke Dikana ngoba baxuba ijezi ne-tradition yesiXhosa ibe mandi ngolo hlobo.

Hayi thina ngesiko lwethu thina bantu abamnyama asizenzi ezo zinto zokukhupha iringi. Ha-a funeka ubhale incwadi ubhalele abantu abadala ubazise uba ufuna utshata umntana wabo. Yiyo ke indlela efunekayo ngesiNtu sethu.

Ulawulo lobukhokheli bubaluleke kakhulu ekuncedeni uluntu.

Ewe, utshintsho lukhulu ke ngoku uyakwazi ukuba ne-app apha efowunini yakho ufumane imoto izawuza kwakho ngqo apha egeyithini uthathe ukumse apho uya khona khona ibeke emsebenzini okanye kwenye nenye indawo uphinde ubabhatale nge-app elapha efowunini akudingeki nokuba ube nemali esandleni.

Ukuthi sikwazi ke ukuyigcina le nto entle kangaka ubugcisa beentsimbi namaso ke ndicinga into esingayenza kukuthi siyifake ezikolweni abantwana abancinci bayibone njengento entle nento ekuyisisiNtu sethu. Singade siyilibale kude kubhubhe abantu abadala abayaziyo uba isebenza njani, iphele le nto singasakwazi nophinda siyiqhubekise ebantwaneni bethu. Mayikhe ifakwe ezikolweni mhlawumbi kwi-intermediate phase bafundiswe ngokubaluleka kwayo yonke le nto, bafundiswe ibe yi-part of i-curriculum yabo ke esikolweni.

Mna ke into endingabacebisa ngayo uba mabanxibe iimpahla ezinemibala eminintsi ke thina ke amaXhosa esithanda uwunxiba yonke le mibala eqaqambileyo. Iziketi ezinde bafake iqhiya ke entloko nazo zibe nemibala egqamileyo. Banxibe ke izihlangu ezikhululekileyo ngoba kuzawubhiyozwa imini yonke, bazawuba beme ngeenyawo ixesha elide.

Ndicinga ngobawo wam igama lakhe nguMlungisi. UMlungisi ke wayelunge njenge gama lakhe kodwa eyi wayelunge kakhulu. Mna ndide ndicinge ukuba eyi, hayi ulunge kakhulu kaloku. Wonke umntu ke wayemthanda kodwa usuke wabhubha esemncinci, ndicinga uba ubujiswe nako oku kulunga kwakhe okukhulu ngoba nomka wakhe ke waye ngulaa mama odelela kakhulu kuba embona ke uba umyeni wakhe ngumntu lo olunge kakhulu.